Cloud computing e etsa ho re basebedisi ba kgone ho boloka, ho sebetsa le ho fumana data mananeong a fapaneng marang rang, ho ena le ho di boloka compute-ng ya bona. E fana ka ditshebeletso tse kang polokeho ya data, le disebediswa tsa ho bala kapa ho etsa mananeo le ditshebeletso tse ding tse fumanehang ka marang rang, ho di sebediswa le di disebediswa tse fapaneng jwalo ka di computer le mehala ya cellular.

Data e ke e sebedisang ke ya two gig-i, eng nqoba matsatsi a mabedi ho yona data eo ke sebedisa ho ya di social media-ng tse kang YouTube, WhatsApp, X, Instagram le bo Snapchat-e. Hape ke e sebedisa ho sheba mesebetsi e hlahileng, le ho mamela mmino app-ong ya Spotify. Ha ke hloka data ke ikutlwa eka ha ke hantle, ke bona eka phone eo e ke e tshwereng ha ena molemo. Mme ke utlwa bohloko tsatsing leo le ke senang data hoo nkileng ka etsa matsapa ohle a ho re ke reke data enngwe.

Nka mo eletsa ka ho re a be le, a itete sebete a be le matla ho re a kgone ho etsa nthwe nngwe le enngwe a ka kgonang ho e etsa. A seke a tshoha, a iphumane a etse research hantle ho re ho etsahala jwang ho re a kgone ho etsa ntho eo.

A tla tlameha ho tla Country-ng ya rona ho tlo fuputsa hantle ho re setso sa rona se tsamaya jwang, le ho re se tlameha se etswe jwang? Ho ba ha ngata kaofela ha bona ha ba re bapatse hantle di movie-ng tseno tsa bona. O tla fumana motho a bua ka accent-e sa tlwaelehang, o ipotse ho re motho enwa a buang otswa kae? Ba tlameha ho tla ba itsisisa di patlisiso hantle, ba batle motho ya tswang country ya rona ya tla ba ruta ka ho re ho etsuwa jwang? Le ho re setso sa rona se latelwa jwang?

Data e nka e thabelang ho e sebedisa kgwedi kaofela ke ya twenty gig, mme nka thabela ho e sebedisa e tlo kgona ho ananela kgwedi kaofela. Ha ke no ngongoreha ho re data ketlo e nka kae, le ho re tjhelete ya teng ke tla e nka kae? Hape letsatsi leo nka thabelang ho re ke e fumane data eo ke le kgwedi engwe le enngwe, mafelo a kgwedi e nngwe le e nngwe. Hobane twenty gig eno e tlabe e ananetse kgwedi kaofela, mme ho tlabe ho ntsona le e setseng. Mara mafelo a kgwedi engwe le e nngwe, nka thabela ho ba le data.

Wi-Fi ha e se na matla, e ntse e sebetsa. Ho tla ya ka ho re network-e eo sebedisang ke ya mofuta ofe, le ho re wena o sebedisang Wi-Fi o eme boemong bo ho kae? Hape ke batho ba ba kae ba tla beng ba connect-ile ho yona Wi-Fi eo? Empa e tla ya ka network-e e o e sebedisang, hape hangata ha network-e e le tlase e ya sokodisa.

Ha matla a Wi-Fi e tlase, sehokelo se ka ba thata kapa sa kgaoha. Sebaka se hole haholo sa router kapa metswako e meng e ka amang signal. Disebediswa tse jwalo ka TV le motlakase di ka etsa ho re se kgaole Wi-Fi.

Ke bona e amme setjhaba hampe, ho ba ho na le batho ba bang ba senang tjhelete ya ho subscribe-a moo ho di digital news platform. Batho ba bang ba rata ha ntse ba bala dintho di bona koranteng kapa o magazine-ing. O hloka ho hlokahala ha dimagazine le dikoranta ho etsa ho be thata haholo ho batho ho ba ba se ba tlwaetse ho bala. Ba reke dikoranta ka mehla le mehla.

O ba letsetseng haka nka ba botsa ho re bothata ba ho re Wi-Fi ya ka e se kgone ho sebetsa e sokodise ke bofe? Le ho re ke mehato efe e o nka e nkang ho re network e be teng Wi-Fi-eng ya ka ho re e kgone ho sebetsa ke kgone ho etsa mosebetsi wa ka? Hape ke tla ba kopa ho re ba mphe dintlha tseo nka di latelang ho re network-e e be teng, e ske nne ya sokodisa?